Bhuti wam endimthandayo, intloko iyenye yee-symptoms, yezifo ezininzi. Nditsho nje, kubalulekile uba uma uphathwa yintloko ungangxameli ngosela ipilisi. Funeka ngamanye amaxesha uye ekliniki uyozitsheka, bakutsheke uba ingaba le ntloko yakho yenziwa yintoni njengoba intloko iyi-symptom yezifo ezininzi. Ngamanye amaxesha kungafumaniseka uba ayontloko, ibonisa isifo esithile emzimbeni wakho. Kungako kubalulekile uba uye emtholampilo bhuti wam.

Siphila kwixesha elinzima kakhulu ngoku, futhi ke izibalo zamadoda aye a-abhuyuzwe ngabantu babafazi sinyuke kakhulu. Ixesha esiphila kulo likhawuleze kakhulu. Ngoku ke umthetho uye ujonge kakhulu kubafazi nabantwana ngoba ngabo abantu ekuqhelekileyo uba bazifumaniseke bekwiimeko zobudlobongela. Ngoku ndicinga ukuba amadoda funeke akhuthazwe futhi bacetyiswe. Kube neendlela abaripota ngazo iinto ezinje ngoba ziye zibe nomthelela empilweni zabo.

Okokuqala, njengomphathiswa wezempilo omtsha ukulungisa esi simo ndingajonga kakhulu apha kwi-transportation. Iiambulensi, ewe, zikhona ziyanceda kakhulu emaphandleni nasezidolophini. Ndicinga uba ndinga introdyusa enye i-system yetranspoti , ii-motorbikes. Ukhe ubone mos ii-motorbikes njengeeUber Eats uba ukutya kwakho kufika kuwe kusatshisa and futhi ngexesha. Ngoku ndicinga uba uma ndingaintrodyusa ii-motorbikes as , zincedise kwii-ambulensi, especially endaweni ezisemaphandleni, ndicinga uba ndingakwazi ukukhava ixesha lokwazi ukunceda isiguli.

Bendingasoze tu ndivakalelwe kamnandi ndiva iindaba ezinjalo. Njengogqirha owazi kangcono and owazi nzulu ngentsholongwane kagawulayo, bendingamcacisela, bendingamcacisela kanzulu banzi futhi ngesi sifo sikagawulayo. Ngoba ngamanye amaxesha siye sibe nolwazi oluncinci, and ulwazi oluncinci lulo elenza uba sifikelele apho sithatha izigqibo ezingathanga ncam. Ngoku bendingamnika ulwazi azokwazi uthatha isinqumo esigcweleyo.

Inyathelo lokuqala kukufuna uncedo emtholampilo. Ndingaya emtholampilo ndimfumanele uncedo ngoba inxizelelo yengqondo ibaluleke kakhulu and ingunobangela lwentsha kwixesha langoku uba isishiye kakhulu apha emhlabeni. Bendingafumanela uncedo ngokukhawuleza. Nekhanselingi futhi ibalulekile, bendingamfumanela nekhanselingi abe nomntu akwazi ukwabelana naye iingxaki zakhe. Ngoba ngamanye amaxesha uxinzelelo lwengqondo luye lwenziwe kungabi namntu othetha naye ngeengxaki zakho.

Yazi mntasekhaya, ngamanye amaxesha umthandazo uye ufune uwuncedise. Uyayibona? So umthandazo, ewe, ubalulekile siphila ngawo kodwa funeka uwulekelele uwuncedise. Ndisitsho nje ndithi kubalulekile uba udibane nogqirha azokwazi ukukunceda, futhi ke uqhubeke uthandaze ngoba itritmenti le eyediphreshini ibaluleke kakhulu. Then uzoyincedisa nangomthandazo ngoba idiphreshini isisifo esikhulu kakhulu and esidila naso kula maxesha angoku and siyabulala dadewethu.

Owu, yaze yayindaba enzulu kakhulu ke le. Mna njengebhinqa uma usowumithi ndicinga uba kungcono umzale umntana. Ngoba uba ubungafuni umitha zowucwangcise kwasekuqaleni, so umntana xa sekhona sekhona. Ngoku mna ndingacebisa uba mawusowuzale umntana oneDown syndrome kubalulekile uba uhambe iikhanselingi futhi u-athende nee-classes zoba uzodila kanjani nomntana wakho oneDown syndrome, ngoba sekhona umntana. Ukukhupha isisu uzofana nombulali.

Indlela yokunxiba yamantombazana ayombangela yoba amantombazana adlwengulwe. Udlwengula ndicinga uba lusuka kubantu abasekhethile uba bona bafuna ukudlwengula. Indlela yonxiba ayiyokwenza nanto naloo nto.

Into eqala ifike kum engqondweni kukufa, ngoba isifo somhlaza asinayo itritmenti ethe vetshe. Okuphathwa siso kusube sekuyilakhi uba usavayive, siyabulala. Ndifikelwa kukufa engqondweni yam ngoba sisifo esi-dangerous kakhulu.